Kuyinkinga kakhulu ukushoda kwezinsiza zempilo ezifana nempahla yokuvikela inzalo ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya, ngoba kulezi zindawo ucansi lwenzeka kakhulu.

Lesi simo singenza ngidumale kakhulu ngoba nginesiqiniseko sokuthi uhulumeni unawo amandla wokuguqula lesi simo. Kodwa inkinga inkohlakalo eyenzeka emahhovisini kahulumeni, yenza kube lukhuni ukuguqula lesi simo.

Ubaba uZungu kufanele aziyele emtholampilo ngoba izibhedlela zalapha eNingizimu Afrika aziyihambisi imithi ezindlini, kepha imithi itholakala emtholampilo kuphela.

Yebo, kungayicebo elihle ngoba kukhona izifo ezidinga ukulashwa ngemithi yendabuko kuphela. Kuye kube yingozi kakhulu ukuzama ukulapha umuntu ngumuthi wesilungu uma loyo muntu aphethwe isifo esidinga ukulashwa ngomuthi wendabuko.

Ugogo kufanele avakashele amahhovisi wakwa-SASSA, aphethe umazisi wakhe, eze nomuntu ozomholela imali yakhe. Kwa-SASSA bazomnceda. Noma angangena ku-website yakwa SASSA abhalise khona.

Yebo zikhona izinsiza zokunakekela abantu abafana naye. Izinsiza ezifana nesitulo samavili kanye nezinduku ezilekelela ngokuhamba ziyatholakala emtholampilo.

Imikhiqizo yokulahlekelwa isisindo iyingozi ngoba ibanga izifo ezifana nesifo senhliziyo kanye nomdlavuza.

Ngicabanga ukuthi abahlinzeki bangazama ukweluleka abesifazane ukuthi basebenzise izivimbela nzalo zesimanje ngoba zihloliwe.

Ngicabanga ukuthi bengizoba isibonelo esihle emphakathini. Ikakhulukazi kwintsha yendawo ngoba iyona edinga ukuqwashiswa kakhulu. Indlela elula yokwenza lo msebenzi ukuthi nginikeze ngamapheshana afundisa kabanzi ngezempilo. Ngiphinde ngibambe imihlangano lapho ngizobe ngithatha imibuzo ehlukene evela emphakathini.

Uma umuntu one-TB akhwehlela engawuvalile umlomo, kudala amathuba amaningi wokuthi athelele umuntu oseduze kwakhe ngalesi sifo se-TB. Ukuthimula noma ukukhafula nakho kuyathelelana ngalesi sifo se-TB.

Abaholi bendabuko bangazama ukweluleka abahlali abafana nentsha ukuthi bangenzi ucansi baseyizingane, ngoba lokho kuzodala ukuthi bakhulelwe bengahlelile. Bakhuthaze namadoda ukuthi ayeke ukuhlukumeza abafazi kanye nezingane. Baqiniseke ukuthi bafundisa intsha isesesigabeni sobungane ukuthi uphathwa kanjani umuzi.

Imishanguza inceda amasosha omzimba ukuthi abe namandla wokulwa nesifo sengculazi. Uma usebenzisa imishanguza umzimba wakho uyondleka.

Kubaluleke kakhulu ukuthi amadoda abambe iqhaza ekuhleleni umndeni ngoba ibona ekuthenjelwe kubo kakhulu. Indoda iyona ekumele ifundise izingane ukuphatha umuzi, kanti futhi iyona ekufanele ibe nolwazi oluningi lokuphatha umuzi okudlula umkayo.

Kunomthelela omkhulu kakhulu ngoba amantombazane amaningi awakholelwa kuzindlela zokuvimbela inzalo ngoba awayitholi imfundiso eyanele ngalezi zindlela.

Ngingavula i-vlog ye-inthanethi lapho ngizobe ngifundisa abantu ngezempilo. Ngingabhala nezincwadi engizozinikeza abahlali mahhala ezichaza kabanzi ngempilo futhi ezifundisa ngemikhonyovu eminingi eyahlukene yempilo.

Ukuze ngikhuthaze iziguli ukuthi zithathe imithi yazo ye-TB, ngingasebenzisa izindlela ezifana nokunikela ngemiklomelo emincane efana nokudla, amakhadi wezipho, noma amathikithi wemuvi.

Abazali kufanele benze isiqiniseko sokuthi izingane zabo zisokwa odokotela abanolwazi olwanele ukuze ukusokwa kwazo kube nokuphepha. Odokotela kufanele benze isiqiniseko sokuthi banolwazi olwanele lokusoka ngaphambili kokuthi basoke umuntu.

Abantu abakhubazekile bangabantu abafana nathi sonke. Kahle kahle bangabantu abakhethekile. Bayakwazi ukwenza izinto esikwazi ukuzenza kanti futhi iningi labo liyasihlula ngokwenza ezinye zezinto. Sibala izinto ezifana nemidlalo, ukwenza umsebenzi wezandla, ukuba nekhono lokulalela nokunye okuningi.

Ngokwazi kwami uma kushoniwe kuba nesinyama, kanti futhi lesi sinyama sihlala kulo muntu oshonelwe. Ukuze lesi nyama sisuke kulo muntu kumele ageze ngomuthi wesintu ozosisusa.

Lokhu kungangenza ngithuke kakhulu ngoba uma imishanguzo efana nama-ARVs ingekho, kuzodaleka ingxabano enkulu ngoba iziguli zizoba novalo bese ziyabhikisha.

Imitholampilo engomahambanendlwane idlala indima enkulu kakhulu emiphakathini engagciniwe ngoba, iyakwazi ukonga imali yabahlali. Akubi nesidingo sokuthi umhlali aze agibele aye edolobheni ngoba le mitholampilo iseduze.

Ngicabanga ukuthi azitholi ukwesekwa okwanele, ngoba iningi labahlengikazi bemitholampilo engaphansi kukahulumeni bayahlulela.

Kubalulekile ukuthi abantu abakhubazekile besekelwe ngokomqondo. Lokho kubenza bashintshe indlela abazicabanga ngayo, kanti futhi kubenza bazibone befana nabo bonke abantu. Amasu angasetshenziswa, amasu afana nokuthi kuboniswe ukubaluleka kokusekelwa ngokomqondo ebantwini abakhubazekile.

Ngingamsethela i-alamu kumakhalekhukhwini wakhe ukuze ikhale ngesikhathi esilungile sokuphuza amaphilisi. Noma ngimtshele ukuthi ahlale awabeke ephaketheni ukuze angakhohlwa ukuwaphuza.

Izinhlelo ezingasetshenziswa, ukubizwa komhlangano wamadoda wasendaweni. Kulowo mhlangano kulapho kuzochazwa kabanzi ngezindlela zokuvimbela inzalo.

Omahambanendlwana bangadlala indima enkulu kakhulu ngoba bazokwazi ukunikela ngezinsiza ebantwini. Lokho kuzoba lula ngoba abantu baseduze nomahambanendlwane. Izinsiza ezifana namakhondomu wamahhala zizofika ngokushesha emphakathini.